Okokuqala nje, abantu basemaphandleni kunzima ukuthi bafinyelele emtholampilo ukuze bathole ukusizakala uma bengaphathekile kahle. Iyona inkinga yokuqala ngaphambi kokuba kufike kubantu abakhubazekile, abangezwa nabangaboni. Uma kungalungiswa indaba yemgwaqo, amanzi edala ukuthi abantu bagule. Ngicabanga ukuthi okwabantu abakhubazekile nabangezwa kungalungiseka.

Ama-ARV, iphilisi noma amaphilisi asetshenziswa umuntu onesandulela ngculazi noma onengculazi qobo lwayo, ukuze avikele leso sifo.

Okokuqala nje, umnikazi wemonto ngamunye kumele enze isiqiniseko sokuthi imonto yakhe, unyaka nonyaka, iyahlolwa. Lokhu okubizwa ngesevisi. Lokho kunganciphisa izinkinga imoto engaba nazo, ngoba zingalungiswa bese kunciphisi, kunciphise nezingozi zomgwaqo, ezingadalwa izinto ezingalungisiwe emontweni.

Ziningi izindlela zisebenzisa ukuhlola ngokujulile izimangalo zezithako. Okokuqala, ukufundisisa futhi uhlolisise isimangalo esike sefakiwe, uthole nayo yonke imininingwane ehambisana naleso sithako. Ukwazi ukusebenzisa nezinye izinhlangano zamariseshi ezidila nawo amakhambi asetshenziswa emzimbeni, nezinhlangano okuyizona eziqinisekisa amakhambi angasetshenziswa emzimbeni womuntu.

Umehluko zezivimbelo zenzalo zendabuko nezamanje, ukuthi ezamanje sezihlolwe kakhulu ngodokotela, okuyibona esesithembele kubo. Kanti ezendabuko babezithemba ngokwendabuko ngoba yinto eyayisetshenziswa and futhi ingakaze idale umonakalo omkhulu.

Izinselelo ezingaba khona noma izingqinamba, ukuthi isibalo sabantu sisanele, noma sesingaphezulu kakhulu laba abaqeqeshelwe ukucisha umlilo. Nanokuthi okunye, isabelo mali noma uxhaso alukho kahle kulaba abafisa ukufundela ukucisha umlilo noma ukuqeqeshelwa ukucisha umlilo.

Endaweni yangakithi, izinsiza zokunakekela abantu abakhulile azikho. Ngokubukeka kwesimo kuba sengathi angeke zibe khona maduze. Kodwa ukube zikhona ngabe zowusizo kakhulu emphakathini ngoba abantu abadala ngabe baya khona ukunakekeleka.

Uma umuntu ezizwa ukuthi akaphilile futhi kuyamcindezela, kumele aye emtholampilo lapha azofika athole khona usizo lokwelashwa ngodokotela nabahlengikazi.

Uhulumeni kumele enze uhlelo oluzohlonza ukuthi lezi ndawo, lezi ndawo bahlushwa yini umphakathi wakhona kakhulu. Bese andisa imitholampilo engomahamba nendlwana kulezindawo ezisemaphandleni ukuze umtholampilo uzosondela kubantu, ngoba abantu abakhoni ukufinyelela emtholampilo ngenxa yokwentuleka kwentuthuko. Singabala imigwaqo, amanzi, nezithuthi zokufinyelela emitholampilo, kanye nesimo sokuphila.

Lokhu kungenza ngidabuke kakhulu ngoba kubuhlungu ukulahlekelwa umuntu, noma ukuphuma komphefumulo womuntu kubuhlungu, noma ngabo okukabani, ukushonelwa akusoze kwajwayeleka. Lokhu kungenza ngibe nemibuzo ngezinsiza zokusebenza ezibhedlela zikahulumeni, ngibe nemibuzo nanongokuthi ngabe sihlinzeka ngokufanele yini. Ngoba ukube iyinsiza bezikhona zonke, ngabe bakwazile abahlengikazi ukuzisebenzisa ukuze banakekele lo muntu obezoteta noma obezobeletha.

Isikole, into esingayenza ukufundisa abafundi ngezifo nemikhuhlane ekhona ukuze uma bezoqala bebona izimpawu bekhone ukuyothola usizo.

Okokuqala nje, kungafanele ngiwuthande umsebenzi wami wokuba umnakekeli, nanokuthi lo muntu engizobe ngimnakekela fanele ezizwe efana nami, noma ezizwe engumuntu naye, noma ngabe ekhubazekile.

Kubaluleke kakhulu ukuthi amadoda nawo abambe iqhaza ekuhleleni umndeni, ngoba umndeni ukuze uqale uthatha abantu ababili. Akusilo ijoka lomuntu oyedwa, okuwumuntu wesifazane. Umndeni, ukuze uhleleke kahle, kuthatha abantu ababili. Kufana nokuqaleka komndeni, kuthatha umuntu wesilisa nowesifazane.

Sizenza ngizibuze ukuthi uhulumeni ukuphi, uthule uthini kule simo nemali yabakhokhi bentela.

Kubaluleke ngokuthi, kumele usheshe ulinqande igciwane ngaphambi kokuthi libhebhetheke.

Amanye amasu asebenzayo kulaba abahlinzeka ngokwezempilo uma kunengozi, ukuthi uma usuphumile umbiko, uyakhona ukusabalala ngesikhathi esisodwa kumaziko ezempilo, noma kwabezempilo abahlukahlukene and nezinombolo zokubathinta ziningana.

Sawubona Mhlonishwa, sekuphele amahora amabili ngilinde ukubona umhlengikazi. Ngisacela ukubuza ukuthi lisasekhona yini ithuba lokuthi ngimbone namhlanje.